Madume tsala ke sogofela fa o tsogile sentle. Lebaka legolo le le dirileng gore ke go leletse, ke gonne ke batla go kopa maitshwarelo. Ka seo se diragetseng, ke lemogile gore go go romelela madi mo bankeng eo amogelang madi a loago mo go ona, gwa go go thibela gore o kgone go bona madi a kgwedi tlang a loago. Mme ka so ke ka rata gore seatla godimo ga se sengwe. Ebile ke ka rata go tlhalosetsa gore, ne go sena ka tsela e nngwe gape e nka go romelelang madi ka yona. Mme nako e tlang ke tla dira botoka ke batle gore ga gona tsela enngwe nka e dirisang.

Se segolo se se dirang gore batho fa ba sena go adima madi ko bankeng, ba palelwe ke go a patala. Santlha nako enngwe ha o le motho, o tsamaya o itsenya mo dikolotong e re ga kgwedi fela, dikoloto tse o nang le tsona be di sa lekane madi a tsenang. Kgang e nngwe ya bobedi ke kgang ya gore, batho ba bangwe ba ipoleletse gore ke kolota banka. Banka ga iketle e nthatela mo ke nnang teng, banka ga kitla e tsamaye ntsenya matlho mo pele ga batho. Ke ka moo ba tsayang tshwetso ya gore ga ba sa tlhole ba patela.

Go tswala account ya go boloka madi ya nako e telele, pele ga letlha le go dumelaneng ka lone. Go ka dira gore o itemogelo ditlamorago jaaka kotlhao e e rayang gore madi a neng wa bolokile, o ka se a bone a feletse. Mo godimo ga moo, morokotso o neng o solofeditswe mo bokhutlhong ba konteraka, go raya gore le one o ka seo bone gope.

Boleng jwa ranta, kgatlhanong le madi a di kontinente tse dingwe, ga bo le kwa godimo ba re bontsha gore ka tota economy ya Aforika Borwa e a gola. Mme fa bo le kwa tlase gwa re bontsha gore ga gona kgolo epe mo Aforika Borwa.

A ke neye sekai ke tlabe ke dira ko China, be ke ananya ka Sejatlhapi ba re ke currency ya ko China le ranta ya mo Aforika Borwa. Ke lebala gore ga ke mo Aforika Borwa ke ko China. Ditsela tsa go tshela mo di kontinenteng tseo di le pedi, ga se tse di tshwanang. Go efoga diphoso tse dintseng jalo go tshwanetse motho gangwe le gape o ne ikgakolola gore o kae.

Ditsela di pedi tsaka di dirisang go bona madi a gago, tsela ya ntlha ke go leletsa motho a mo romeletseng madi, a motlhalosetsa gore o dirile phoso. Tsela ya bobedi ke gore a ye kwa bankeng, ko branch a fitlhe a ba tlhalosetse kgang ya gage le phoso a e dirileng.

Nnya batho ga ba itlhophele go tsenela UIF le gore e ba gogele, botlhe ba o ba direlang setheo seo se ikemetsweng. Ba gogelwa madi a UIF ke mong wa bone. Seo ha se ka thato ke molao, gonna le kitso ya dithuso tse di ka bonwang ko UIF o tshwanelwa ke go etela di-office tsa labour center tse di gaufi le wena.

Account ya tšheke e raya gore o ka dirisa, madi a gago gongwe le gongwe ka ditsela tse di farologaneng. Mo godimo ga moo account-o ya tšheke ga o tsenyediwe morokotso, jaaka account ya savings. Go raya gore madi a gago wa fitlhelela a ntse fela jalo, and-e ka ya ka o a dirisa 'tsatsi le letsatsi banka e na le tse o bidiwang di fees. Tse e di go gang nako le nako o dirisa madi ao le ka moo di fees tseo tsa bone di kwa godimo thata.